Inthanete yi pfuna ngopfu loko swi fika eku dyondzeni ka marimi hi ndlela leyi u kota leswaku u hundzeleta ririmi ro karhi u yisa eka ririmi rin'wani hi inthanete naswona leswi hi pfuna leswaku loko u ya eka matiko man'wana u kota ku khuluma na vanhu kumbe ku hlamusela vanhu leswi u swi lavaka swi endla leswaku vutomi bya hina byi olova hambi na hambiloko hi nga ri eka ndhawu leyi hi nga tolovela yona.

Data na Wi-Fi hinkwaswo ka swona swi hi pfuna hi hi tindlela to hi kota ku tirhisa inthanete kambe data ndzi vona yi ri kahle ku tlula Wi-Fi hikuva loko u lava ku ya endhawini yo karhi swi olovile ku tirhisa data loko u ri na yona ku ri na Wi-Fi hikuva Wi-Fi i xilo lexi u xi tirhisaka loko u lo tshama ka ndhawu yeleyo u nga yi ka ndhawu yin'wana kambe data na loko u lava kusuka ka tiko rin'wani u ya ka rin'wani u kota ku ri tirhisa na loko u nga ri ka ndhawu yeleyo u kota ku kuma inthanete eka ndhawu yin'wana na yin'wana leyi u yi lavaka.

Xo sungula vanhu va fanele ku endla vuxokoxoko bya vanhu lava vulavulaka na vona va tlhela va tiva leswaku vanhu lava vulaka va vulavulaka na vona i vanhu vunene kumbe a hi vanene xana vanhu a va ti dyondzisi ku ka va nga nyiki vanhu mavito ya vona kumbe swilo swa vona leswi nga swa xihundla swa nkoka va tlhela va ti dyondzisa na ku va nga xavi swilo eka vanhu vo ka va nga va tivi kumbe ku va nyika swilo swa vona swa le bangi ku nga tiakhawunti na ku va rhumela mali.

Ku dyondza hi inthanete swi pfuna vanhu leswaku va kota ku dyondza nkarhi wun'wana na wun'wana lowu va lavaka hi wona naswona swi va pfuna ku kuma vuxokoxoko byo hambanahambana eka inthanete va kota ku teka leswi va vonaka swi ri swa nkoka swi nga ta va pfunaka naswona va tlhela va kuma ku dyondza hi nkarhi wun'wana na wun'wana lowu wu nga kahle eka vona va tlhela va dyondza va ri emakaya ku nga ri na swi nga bohi leswaku ku u fanekele u ya etlilasini kumbe u ya ka ndhawu yo karhi kambe u nga dyondzela u ri ekaya eka ndhawu leyi u vonaka yi lulamile eka wena.

Ku rhumela mahungu hi Whatsapp swi endla swa ku swilo swi olova lero u nga kota ku sendela munhu swilo leswi u swi lavaka tlhela ku hlamula hi xihatla ku nga ri swilo swa ku swi teka nkarhi kumbe u fanekele u nga swi tivi na leswaku munhu u wu kumile meseji kumbexana a nga wu kumanga kambe loko rhumela hi Whatsapp u kota ku vona leswaku munhu i wu kumile u hlayile naswona u kume hi nkarhi muni leswi endlaka leswaku vutomi byi olova.

Mukhomi wa xitolo ndzi nga va ndzi n'wi vona leswaku u ringeta ku pfuna kambe ndzi nga ka ndzi nga yi amukela nyiko leyi hikuva loko a ndzi nyika phone ya ntsengo lowu ndzi nga va ndzi tsakela wona swi nga fika swi nga vi kahle eka bindzu ra yena kambe ndzi nga kombela leswaku a ndzi endlela leswaku ndzi yi hakela katsongokatsongo ndzi ta yi teka loko se ndzi yi hakerile ndzi hakerile ntsengo hinkwawo lowu lavekaka eka foni yeleyo kutani ndzi yi amukela kambe ku yi amukela ndzi nga ri na mali ndzi nge swi endli.

Timagazini ti nga tirhisa thekinoloji leyi hi nga na yona ku fana timagazini ta vona eka inthanete leswi endlaka leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a tirhisaka inthanete kumbe xana loyi a kotaka ku ku kuma inthanete a kota tivona ku vona timagazini ta vona eka inthanete eka tipulatifomo to hambanahambana leswi pfuna leswaku va kota ku fikelela vanhu vo tala eka tindhawu to hambanahambana na lava nga le kule na switolo va kalaka va nga swi koteki ku ya eswitolo va ya xava timagazini.

Loko hungu ri rhumeriwa hi ndlela ya meseji kumbe yi rhumeriwa hi foni swi endla leswaku swi teka nkarhi u fane u tlhela u yimela munhu loyi u nga n'wi rhumelela hungu leri swaku a hlamula kambe loko u ba riqingho munhu u ta n'wi kuma hi nkarhi wolowo a tlhela a ku hlamula hi nkarhi wolowo hinkwaswo swilo swi endleka hi nkarhi wolowo naswona swi endla leswaku swi nga mi dyeli nkarhi hi vambirhi ka n'wina.

I swilo swo fana na chatbot swi endla leswaku swichudeni swa le yunivhesiti swi nga ha ti nyiketeli ngopfu eka tidyondzo ta vona hi ku tiva leswaku ti platforms to fana na vo chatbot ti ta endla leswaku swi va olovela ku hlamula swivutiso swo hambanahambana naswona chatbot yi na tinhlamulo hinkwato leti ti va ti lavaka leswi endlaka swa ku va nga hlayi tibuku va tiva leswaku chatbot yi ta va olovisela ntirho.

Switandzhaku swo tirhisa bangi ya le ka inthanete i ku va banga ya le ka inthanete yi lava ku tirhisa leswi tiviwaka tanihi data loko u nga ri na yona data kumbe data connection yo tiya swi endla leswaku u nga koti ku tirhisa bangi ya wena ya inthanete naswona ku na swiphiqo swo fana na cyber security tibangi ku na ku kuma leswaku ta hekiwa minkarhi yo tala ta inthanete.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va nga va nga cinci ndhavuko wa vuyimbeleri vuyimbeleri i swilo swa ku swi fanekele swi va na ntlhontlho eka vutomi bya munhu naswona byi fane byi n'wi pfuna eka eka swiyimo kumbexana i le ku tweni ka ku vava kumbe a nga le ka ndhawu ya kahle vuyimbeleri byi fane byi fikela byi n'wi pfuna byi n'wi horisa mbilu kumbexana ku n'wi dyondzisa swo karhi kambe eka masiku lawo vuyimbeleri ko va swilo swo ka swi nga twali naswona swi tirhisa marito yo ka ma nga ri kahle ni nga va tsundzuxa leswaku va nga lahli ndhavuko wa vayimbeleri.

Tikhampani ta ku xavisa tiselulafoni ti durha ku ya hi leswi selula yeleyo kumbe foni yeleyo yi nga na swona xo sungula i ku bukha leswaku foni yeleyo yi nga va yi ri na xipeyisi xo fikela kwini naswona u nga yi tirhisa ku fikela kwini lero yi tiyile kumbexana a yi tiyanga na ku yi nga va yi ri na thekinoloji yo fikela kwihi la ndzeni ka yona leswaku u nga u nga yi tirhisa yini na yini xana leswi endlaka swa ku tifoni ti fika ti nga fani eka timali naswona ku ri na tin'wana leti ti fikaka ti va ti durha ngopfu.

Ndzi pfumelelana na swona data i xirhalanganyi ka vanhu ku va tiphina hi inthanete hikuva inthanete yi lava ku tirhisa data naswona vanhu vo tala va tsandzeka ku xava data hikuva data ri xaviwa hi mali ya le henhla leswi va tsandzekisaka ku va va ri na rona.

Hi hanya eka mikarhi yo tirhisa inthanete ngopfu leswi swi endla leswaku loko n'wana wa xikolo a nga ri na yona data kumbexana xichudeni a nga ri na yona data swi n'wi tikela ku endla ntirho wa xikolo hikuva swilo swo tala swi lava u nghena eka Goggle u kambisisa u tlhela u hlaya swin'wana leswi u leswi nga ta endlaka leswaku u kota ku twisisa homework leyi u nga na yona.

Yi pfuna hi ndlela ya ku munhu a kota ku rhumela mali hi nkarhi wolowo lowun'wani a tlhela a yi kuma hi nkarhi wolowo a kota na ku yi tirhisa hi nkarhi wolowo. Ku nga ri leswiya swa ku munhu loko u n'wi fonela ka nkarhi wa sweswi wa ha lava ku khandziya a ya edorobeni a ku endlela kambe swi endla leswaku vutomi byi olova hi ku u yi rhumela sweswi munhu a yi kuma sweswi.

Swi ku hlayisela nkarhi na mali hi ndlela leyi loko u lava ku vulavula na munhu eka nkarhi wa sweswi swi endla leswaku u rhumela mahungu lawa hi nkarhi wolowo naswona eka timhaka ta mali loko u lava ku n'wi byela swo karhi loko u tirhisa cellular ho xava airtime yitsongo ku ri na ku teka mali yo tala u khandziya hi yona u famba.

Switichi swa swiyanimoya leswi ndzi swi tivaka ku na Munghana Lonene FM, Capricorn FM, Bushbridge FM na swin'wana na swin'wana leswo tala kambe lexi ndzi xi rhandzaka i xitichi xa Munghana Lonene FM naswona xitori lexi ndzi nga khanga kumbexana ni rhandzaka ku xi yingisela eka xona i xitori xa Mina Hi Mina.

Eka malembe lawa ya nga hundzanyana ndzhaku ku vile na xitori lexaku ku vile na manana loyi a nga va muyimani a bebula vana lava nga ringana khume. I xitori lexi a xi ri eka maphephahungu na le ka TV leswi a hi swi tshembile ngopfu kambe a ku ri mavunwa kumbexani a ku ri na vuxisi.

Ndzi pfumelelana naswona leswaku ku yimbelela i ku phofula hikuva vanhu vo tala loko va hlangana na swiyimo lava va kotaka ku yimbelela i vanhu lava va endlaka tinghoma hi swona leswi endlaka swa ku na vanhu van'wani lava nga le ka swiyimo swo fana na swa vona va kota ku na vona swi fika swi va khutaza kumbexana swi fika swi endla swa ku moya wa vona wu yantswa.

Leswi swi nga va swi endla hikuva tinetiweke teto ti nga va ti ri na matimba ku fikela kwihi leswi ku fana na masiku lawa ku nga na leswi tiviwaka tanihi ti 4G na ti 5G. Loko netiweki yi kota ku tirha hi xihatla swi endla leswaku netetiweki yi va yi ri yi laveka hi vanhu vo tala swi endlaka swaku data ra kona ri va ri durha swinene.

Va endla leswaku loko ku va ku ri na ndhavuko wo karhi lowu nga kona eka filimi yoleyo va endla vulavisisi naswona loko ku ri na leswi va kalaka va nga swi twisiseki va tlhelela ka vanhu lava nga endla ka vona vulavisisi va karhi loko filimi yaleyo yiya mahlweni va vutisela leswi endlaka leswaku vanhu va nga vi na swilo leswi kalaka swi nga va tsakisiki kumbexani ndhavuko wa vona wu nga kombiwe hi ndlela ya kahle eka vanhu van'wana.

Matirhelo ya inthanete eka masiku lawa hi hi nga le ka wona ya chavisa ku loko u tirhisa swihangalasamahungu hi ndlela yo ka ya nga ri kahle eka nkarhi wolowo u nga vona ku ri swilo swa kahle mara endzhaku ka nkarhi swi ta fika swi tlhela swi ku tikisela vutomi. Swo fana na loko u lava ntirho va ha kota leswaku va tlhelela ndzhaku va ya kamba swihangalasamahungu swa wena swa ku u munhu njhani leswi tiviwaka tanihi digital footprint leyi nga ya nkoka leswaku swihangalasamahungu swa wena swi tirhisi hi ndlela ya kahle u nga swi tirhisi hi ndlela yo vavisa vanhu van'wana.

Hi na mihlovo ya tinsimu yo tala yo fana na hip-hop, hi na kwaito, hi na Afropop, hi na amapiano, hi na RNB, hi na gospel, hi na soul kambe lexi mina ndzi xi tsakelaka ngopfu i tinsimu ta amapiano hikuva eka nkarhi wa sweswi hi tona leti nga rhanga mahlweni naswona ndzi munhu lontsongo ni kota ku ku endla leswi tiviwaka ku relate-a ngopfu na tona hikuva ndzi le ka malembe wolawo.

Malume, ti-data bundles i swilo leswi hi swi tirhisaka eka manguva lawa. Tanihi loko wena u xavile foni swi vula leswaku data bundles va vulavulaka hi rona, ri ta va ri ri eka SIM card. Leswi swi ta endla leswaku wena u kota ku nghena eka tindhawu to hambanahambana, to fana na inthanete u lavisisa vuxokoxoko kumbexani swilo swo karhi. Leswi ta endla leswaku ku nghena ka vo Facebook, ka vo WhatsApp u vulavula na maxaka. Data leri ri ta tlhela ri pfuna leswaku u download-a swilo leswi hinkwaswo ni vulavulaka hi swona. Ku na ti-data to hambanahambana, kambe ya wena ka nkarhi wa sweswi yi ta va yi ri eka foni.

Eka masiku lawa hi nga le ka wona xin'wana na xin'wana xi lava data. Vanhu va ku tala na vantshwa vo tala, kumbexana swilo swo tala swi endliwa ngopfu eka inthanete. Ku nga ri swilo swo biha ntsena kambe ku dyondza, ku tirha, hi swona hinkwaswo leswi endlaka swa ku data ri va ri ri ehenhla ngopfu. Hikuva loko hi nga ri na rona swilo swa ku tala a swi le ku fambeni, swilo swa ku tala a swi le ku tirheni, hinkwaswo swilo swi lava ku tirha hi data.

Nxavo wa data na matirhiselo wa wona wu le henhla ngopfu. Data vanhu vo tala data i xilo lexi xi xaviwaka hinkwawo masiku, xi tlhela xi tirhisa hinkwawo xi tirhisiwa hinkwawu masiku. Lero eka masiku lawa hi hanyaka ka wona, loko a wu nge heti e dyambu hinkwaro u nga ri na data, u nge heti vhiki hinkwaro u nga xavanga kumbe u tirhisa data. Lero maxavelo maxavelo ya data ma fambelana ngopfu na matirhiselo ya data.

Munhu a nga tirhisa data ku nghena ka inthanete, a hlaya mahungu, a nghena ti vukhelela ti-video, a endla ntirho wa xikolo. Tikhampani ta yi tirhisa data ku tirha, va endla ti-meetings i hi tona. Kumbexani u nga ha ti nghenela ka ma-WhatsApp kumbexana ma-Facebook u vulavula na maxaka na vanghana.

Data u nga kota ku vulavula na munhu loyi a nga le kule hi rona, hi nkarhi wolowo mi vulavula sweswi, kwala, hi nkarhi wa ku fana na hinkwenu ka n'wina. Ri pfuna leswaku loko u lava ntirho u nga ha hlupheki u huma u jikajika, kambe ri endla leswaku u lava ntirho u u ri kwala ekaya, swi ku olovisela. U dyondza u ri ekaya, van'wani va tlhela va tirha va ri ekaya hi data.

Eya swi hambanile hi ndlela ya ku data u na yona efonini ya wena, u tlhela u fambafamba na yona kun'wana na kun'wana laha u lavaka yona, u lavaka ku ya kona. Kambe Wi-Fi Wi-Fi yi vekiwile eka ndhawu yo karhi, kumbexani emutini wo karhi. U yi tirhisa loko u ri eka ndhawu yeleyo ntsena, naswona a yi na wena la fonini ya wena leswi vulaka leswaku u nge jikajiki na yona. Kambe leswi tirhaka hi data na Wi-Fi ya kota ku swi tirha.

Ku pfaleriwa ka data i ku hlayisa vuxokoxoko bya wena na hinkwaswo leswi u swi tirhisaka eka foni ya wena, leswi yelanaka na data kumbe leswi fambelanaka na data. I ku swi hlayisa leswaku munhu un'wana wo karhi a nga swi koti ku swi kuma, handle ka wena n'winyi u nga ti endlela swona.

Ina ku hambana ku va ku hoxa eka three G, four G, na five G, ku ya hi ku five G yi va yi ri na matimba yi tlhela yi hatlisa ku tlula three G. Leswi endlaka leswaku na yona mali ya yona yi va yi ri ehenhla.

Riqingho leri endliwaka hi vhidiyo ri va ri ri eka mali ya le hansi ngopfu ku tlula ku tirhisa riqingho ra rito. Riqingho ra rito ri lava e airtime yo tala ku tlula riqingho ra vhidiyo. Riqingho ra video ri dya e data leri nga pfuneki nchumu, ra ku tlhela ri va ri nga talanga.